Ka maswabi ga ke itse dipampiri tse di tlhokagalang thata ntle le gore motho o tshwanetse a ba a na le tokomane ya boitshupo, lekwaloitshupo la gage le di pay slip-i tsa gagwe tsa go bontsha gore ntse a patelwa jang le se re se bitsang service setefikeite, pampiri ya go bontsha gore motho o ntse a dira kae.

Morekisi o nthusitse ka go tlatsa dipampiri tsa go dira koloi gore e nne ka fo leineng la me, a nthusa gape ka ke ne ke sena tsa matlole nyana go mpontsha gore go na le ditheo kana ditlamo tse di thusang ka go patelela motho sejanaga fa a sena tšhelete mme o tla ba patela ka iketlo, ka iketlo.

Ga ke na kitso e kalo ka UIF-e mme ke nagana gore fa motho a na le lekwaloitshupo la gagwe, a na le pay slip-i tsa kgwedi tse thataro tse di fetileng, a na le foromo e e tladitsweng ke banka gore a kgone go kry-a tšhelete ya gage ka banka, a na le setefikeiti sa gore ntse a direla setlamo se se rileng le tse dingwe ditokomane tse ke sa di gopoleng sentle a ka kgona go ikwadisetsa UIF.

Fa koloi e tswa ka garage, boleng ba teng bo ya kwa tlase. Mme seo se dira gore koloi fa motho a batla go e rekisa a e rekisiwe ka tlhwatlhwa e e kwa tlase.

Ke akanya gore batho ba go tshwana le bo rona ba ba tlhagang kwa magaeng kana metseselegaeng ba tlhoka puso e ba etele e ba tlhalosetse ka UIF, kana yone UIF-e ka bo yone e etele batho gore e ba tlhalosetse ka UIF gore e bereka jang, ditokomane tse di tlhokagalang ke tsefe le tsefe le gore di tse ba tshwanetseng ba ye ko go tsone ke tsefe.

Ke nagana gore internet-e ka dira motlhofu go tshegetsa dikopo tsa UIF. Fa e le gore ga ise e tsenngwe tirong, a e tsenngwe tirong klaar.

Thata-thata batho ba ba adimisanang ka tšhelete kana ditheo tse di adimisanang ka tšhelete di leba gore a o ka kgona go patela tšhelete ya bone mo nakong e e filweng le gore re a ga o kolote batho ba le bantsi, le gore le fa o kolota a ga o a blacklist-iwa na?

Baadimi ba kgona go ya kwa ditheong tse di ba adimileng ditšhelete go ya go tlhalosa gore, ke kopa o sa ntirela di kokoanyo kgwedi e ka ke ga ke kgone go duela, ka ke tla duela letsatsi le le rileng kana fa ba sa kgone go dira jalo ba ka duela ka letsogo fa e le gore ntse e ikgogela tšhelete mo bankeng.

Ditirelo tsa banka tse mo inthaneteng le mo mebileng di na le molemo o motona ka di re direla motlhofu ebile di re nolofaletsa matshelo a letsatsi le letsatsi, ka gonne ga re tlhoke gore re ye kwa makaleng a dibanka go ya go batla ditirelo dingwe, go motlhofu thata ka re di fitlhela fela mo mebileng kana mo megaleng ya rona.

Botlhokwa jwa go nna le tshedimosetso e e tlhamaletseng mo tsamaisong ya go kopa meputso ya UIF, ke gore motho a kgone gore a fitlhelele UIF-e ya gage ka nako le gore go s'ka ga nna le bothata jwa gore ga a kgona go fitlhelela UIF-e ya gage ka a ba dirile tse di maleba gore a kgone go e fitlhelela.